Kuyasiza ukuba nomakhalekhukhwini akumoshi isikhathi futhi kuyasiza uma usemakhaya noma usemadolobheni, uma usebenza usekudeni nasekhaya uyakwazi ukubathumelela imali ifike ngesikhathi. Akuphoqi ukuthi uze uye wena emakhaya, lokho kungakumoshela imali nesikhathi noma usemsebenzini asikho isidingo sokuthi uye wena emakhaya uyakwazi ukubathumelela. Ukube bebengekho omakhalekhukhwini impilo ibizoba nzima ngoba noma usekude nasemakhaya uyakwazi ukubathinta kumakhalekhukhwini ukhulume nabo abasekhaya, uma ukade usubakhumbule isikhathi eside akuphoqi ukuthi uzuhambe uyobabona. Omakhalekhukhwini benza impilo ibe lula esikhathini samanje ingakho sibasebenzisa kangaka.

Ngingazizwa ngididekile ngoba ngingacabangi ukuthi ngiyalidinga ngampela lolu hlelo ikakhulukazi uma ngingenalo ulwazi olunzulu ngalo. Izinzuzo zomshwalense weqembu, izindleko eziphansi, umshwalense weqembu uvame ukuba ne-phrimiyamu ephansi ukuqhathaniswa nomshwalense womuntu oyedwa. Futhi ngangizwa kunobungozi ngoba esikhathini samanje abantu sebeyakufaka ekuhlinzekweni lomshwalense kanti bafuna ukuthola imali ngawe uma ungasekho emhlabeni. So, ngingakucabanga nako lokho ukuthi kukhona okubi ongase kungenzekele, kuphinde kube khona okuhle okungase kungenzekele.

Yebo, kunezizathu ezahlukene ezenza ukuthi amabhange athile akhokhise imali eningi izinsiza ze-overdraft, amabhange anemigomo ehlumahlukene okuhweba kanye nendlela ahlela ngayo izinsiza zawo. Amanye agxile ekuzuzeni inzuzo enkulu, ngakho akukhokhisa imali ephezulu ezinsizeni ezifana ne-overdraft, amanye enenqubomgomo eqhuba intengo phansi ukuze ahehe amakhasimende.

Amalunga omndeni wami angase asabele ngendlela ehlukahlukene engxoxweni mayelana nezinhlelo zomngcwabo, abanye bangase bayemukele njengengxenye ebalulekile yokuhlela ikusasa noma bayinqaba ngenxa yokwesaba ukufa noma imizwa yobuhlungu. Izinselelo engingabhekana nazo zingahlanganisa ukungavumelani kwemibono, imizwa ebucayi ephathelene nokulahlekelwa kanye nokwesaba okucabanga ngezinto ezingakenzeki. Ukuze le nkulumo mpikiswano ihambe kahle kungadingeka ukuthi ngisebenzise indlela ethambile, ehloniphekile, ngilalele imibono yabo futhi ngiqale ingxoxo ngesikhathi esikahle. Mhlawumbe ngihlanganise le ndaba ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi le ngxoxo, uwumzamo wokuhlela nokunikeza ukuthula emqondweni, hhayi ukusabisa noma ukudala uvalo.

Uma usiza umngani wakho odonsa kanzima ukuze akwazi ukukhokhela i-medical aid kuncono umeluleke uthi aqale ukuhlola izinketho ezithengekayo ezifanele isimo sakhe sezimali, kungaba usizo ekutheni abheke ama-hospital plans njengoba ejwayele ukuba nezindleko eziphansi. Kunezinhlelo eziphelele, kufanele aphinde aqhathanise izinhlangano ezahlukene ze-medical aid ukuze athole lena enikeza inzuzo ezafanele ngentengo efanele. Kungamukhuthaza futhi ukuthi axhumane nochwepheshe bezezimali noma asebenzise amapulatifomu aku-inthanethi aqukethe ulwazi olucacile nolubanzi mayelana nezinketho ezahlukene, ukuze enze isinqumo esifanele nesingenabungozi ngokwezimali.

Ngiyacela ukuthi ngithathe imzuzu emibalwa ngoba engifuna ukukusho kuza ngenhliziyo, ngiyazi ukuthi akusona isihloko esilula ukukhuluma ngaso, ukufa ukulahlekelwa kodwa empilweni akekho owaziyo usuku noma isikhathi. Futhi ilapho umshwalense womngcwabo uba yinto ebaluleke kakhulu, awukhulumi ngokuwufuna noma ukufisela ukubi, kodwa uwukulungiselela ikusasa ukuze abathandekayo bethu bangaphatheki uma sekufika isikhathi. Cabanga nje ngendlela ubuhlungu obuba khona lapho silahlekelwa umuntu esimthandayo, bese kuthi phezu kwalobo buhlungu kube khona nenselelo yezimali, izindleko zomngcwabo, amalungiselelo nezindleko ezingalindelekile. Umshwalense womngcwabo usiza ukwehlisa lowo mkhawulo, unikeza ukuthula kwengqondo, wazi ukuthi noma wenzeka ongalindelekile umndeni wakho ngeke ube ngaphansi kwencindezi yokufuna imali ngesikhathi sobuhlungu.

Ngemva kokubona ukuthi ngichitha kakhulu ezintweni ezingadingekile ngafaka isicelo sekhadi lezikweletu ukuze ngibhekane nezindleko eziphuthumayo, ngabe sengidala isabelomali esiqinile futhi ngazinikeza isibopho sokusilandela inyanga yonke. Yize kwakunzima ekuqaleni ekugcineni ukwazi ukukhokha isikweletu sami esikhulu kwangigcwalisa ukuziqhenya nokuzethemba, ngoba kwaba ubufakazi bokuthi ngiyakwazi ukuzilawula nokwenza izinguquko ezinhle empilweni yami.

Uma ngithumela imali kwilunga lomndeni elihlala endaweni yasemaphandleni ngingakhetha i-eWallet yase-FNB noma i-Send iMali yaseCapitec, lezi zinkundla ziphephile, kulula ukuzisebenzisa ngocingo futhi akuzidingi ukuthi umamukeli abe nebhange. Kudingeka kuphela ifoni futhi angayikhipha imali kwi-ATM engenayo ikhadi, lokhu kwenza kube yindlela elula esheshayo nephephile yokusiza ilungu lomndeni ngaphandle kwezinkinga eziningi.